Ndingavakalelwa, ndingavakalelwa kabuhlungu futhi kuba akukho mnandi into yokokuba usebenzise into iphele lingekafiki ixesha lokuphela kwayo okanye ideyithi ebekelwe into okokuba iphele ngalo. Iye, uye uzisole noba ubuyithengela ntoni loo datha.

Idatha endiqhele ukuyisebenzisa ngosuku iba pha kumakhulu amabini anesihlanu, two hundred and fifty, ngoba ikhawuleze iphele. Phofu ikhawuleze iphele nangenxa yeefowuni ke esizisebenzisayo ezikumazinga athatha idatha kakhulu, yiyo loo nto.

Ewe, ewe, ndakhe ndaphelelwa yidatha ndingalindelanga. Kukho into bathi yi-extra savings, uye uthathe idatha phaya ngemboleko then ke uthi xa uyilowuda le, le datha ivele iyixebule yonke iyithi vum iyithathe. Then emva kwakhona ke uvele ukhathazeke kodwa ube uyazi intoba bekumele ngabe uyayibuyisa, sisikoloto kakuhle kakuhle esiya. Into endingayicebisa abantu yeyokuba makungabolekwa phoa kula nto leya, hlala uzithengela i-airtime ngalo lonke ixesha naxa ufuna idatha uvele uzithengele idatha.

Ndiyijonga everyday, ndiyijonga everyday. Ngoba uyakwazi intoba kwelinye ixesha xa uyiyekile uyibone seyiphelile kodwa ke ngamanye amaxesha uyijongela into yokokuba xa iseza kuphela uphinde uthenge enye.

Ngokokuhlomla kwam i-gigabyte enye ndicinga uba ayanelanga, ayanelanga kuba kaloku zininzi ii-social networks efowunini, zininzi ii-social networks ezidimanda idatha. So iye iphele kungekapheli kungekafiki naloo nyanga, ingekafiki naphakathi inyanga. Ivele iphele ngenxa, ngenxa yezo social networks okanye izinto ke zinintsi ezisefowunini. I-intanethi nayo iyakwazi into yoba iyithathe idatha, nezinto ke ooWhatsApp, zonke ii-social networks.

Hayi, ayikho inethiwekhi engathi iyafikeleleka. Bakhe bathi abantu nguVodacom but ndakhe ndamzama uVodacom naye uyazifanela nje, so oko mna ndahlala ku-MTN. Ngokoluvo lwam ndicinga uba ayikho nje inethiwekhi engathi iyafikeleleka kwidatha zonke ziyatsha, zonke ziyatya.

Xa kuthethwa ngedatha into efika kuqala engqondweni yam yifowuni ngoba kuninzi ongakufumana efowunini. Kwelinye icala uye ukhangele izinto ongazaziyo okanye amagama ongawa-andastendiyo then ifowuni iza kwenzela lula ngaphandle kokuba ndiye kwidayari, mhlawumbi itayari ndiyishiye endlini ndiphethe ifowuni. So izenza lula ewe izinto ifowuni. So xa kuthethwa ngedatha into ethi qatha kum engqondweni yifowuni, nokuguglisha, nooWhatsApp, zonke ii-social networks.

Ewe, ikhona endinokumkhomba kuyo yile ndiyisebenzisayo, u-MTN. Ndingathi makasebenzise yena ngoba mna ndicinga uba ubhetere kakhulu for mna kwaye ungangcono kakhulu noba ungasetyenziswa ngomnye umntu kodwa ndimcebise ke ukuba kumele amsebenzise kanjani. Ingoba u-network, u-MTN uyakwazi into yokokuba ayigcine idatha ihlale ihleli, kwezinye inethiwekhi uyakwazi ukuthi usandoyilowuda idatha uthi xa uphinda utshekha ibhalansi ingooziro ziro awuyazi ukuthi idliwe yini, ityiwe yintoni.